Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama botlhokatiro ka gonne di oketsa ditlhoko tsa dithuto le bokgoni jo bo tlhokegang. Fa data e oketsega go tlhoka batho ba ba nang le kitso le bokgoni jo go e sekaseka le go dirisa ka nepagalo. Se no se thusa go tlhotlhetsa batho go ithuta le go tokafatsa ditsebo tsa bone.

Mo nakong ya segompieno ke dirisa data e e amanang le thuto le kitso jaaka dikwalo tsa thuto, dikitso tsa di-projeke le di-webosaete tse di nang le tshedimosetso e e siameng. Ke e bona mahala kgotsa ke reka ka tse di kwa tlase. E tsaya sebaka sa hard drive kgotsa cloud. Ke thopa data e e ka gonne e . E na le tshedimosetso e e feletseng mme e thusa go dira dipatlisiso le go ithuta ka tsela e e maleba.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekisitseng mo kgweding e e fetileng ke e e amanang le dithuto le dipatlisiso. Ke e dirisitse mo bekeng tse di ka nnang di le pedi go ithuta le go dira diporojeke. Fa motho a batla go reka data, o tshwanetse go lebelela gore e na le tshedimosetso e e feleletseng, e napisitse, e na le boleng jo bo siameng le gore e tshwanelana le ditlhoko tsa gagwe.

Data e e kang itumedisang ke e e nang le gig di le ten go ya go fifteen mo kgweding. Mme ga ke e dirise kgwedi yotlhe, ke kgona go e tlhokega. Ke ka rata gore data e tsene mo letsatsing la mathomo la kgwedi, go nna le nako ya go e dirisa ka kelotlhoko le go e boloka mo nakong ya kgwedi.

Thekenoloji ya five G e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ka yone ka go dira gore inthanete e nne ka lebelo le le kwa godimo la go ikanya. E tla thusa go oketsa tiriso ya dithuto tsa maranyane, kgwebo ka inthanete le diphetelelo tsa kalafi ka video. Madirelo a ka tswelelang ke a a se fetogeng ka bonako kgotsa a sa ikemisetsang mo maranyaneng jaaka mekgwa ya kgwebo ya setso, ditšhono tsa dintšha di tla nna jaaka go tlhola mekgwa e maswe ya kgwebo, go ithuta ka borai le go dira ka sekgwebo se le sengwe le batho ba ba kgakala.

Fa o reka mogala o batla go dirisa mafaratlhatlha, o tshwanetse go reka data. O ka e reka ka go dirisa airtime mme wa tobetsa code-u e e rileng ya mo operate-eng wa gago, kgotsa wa ya reka ko App ya banka kgotsa ko shop-ong. Fa e sena go tsena mo mogaleng, o ka bulela mobile data mme wa simolola go tsena ko inthanete go romela melaetsa kgotsa go tlhaeletsana ka maranyane.

Fa data e fedile pele ga nako, o ka reka bundle ntšha kgotsa wa dirisa WIFI fa e le teng. Go netefatsa gore data e bolokegile, o tshwanetse go tima di-App tse di jang data thata fa o sa di dirise, go dirisa WIFI fa go kgonega le go thoma data saver mo mogaleng wa gago.

Fa ke ya lebenkeleng ke ka reka airtime mme ka e fetola gore e nne data kgotsa ke reka data ka tlhamalalo. Nna ke rata go reka data ka tlhamalalo ka gore e boloka nako. Go boloka madi, re tshwanetse go reka bundle e kgolo ka gonne e theko e kwa tlase go na le go reka tse dinnye gantsi.

Ee, nka aroganya data yame le tsala yame. Ke bule settings mo mogaleng, ke tsene mo go hotspot and tethering, ke tshume mobile motspot. Ke montshe leina la network-e le password, mme ene o ka tsena ka Wi-Fi mo mogaleng wa gagwe a dirise data ya me go romela kopo ya tiro.